Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama ba tlhoka tiro ka gore ga ba kgone go reka data 'tsatsi ka 'tsatsi ka gonne ga ba na madi ebile ga ba kgone go tsena mo di webosaeteng tse di lokileng gore ba ka kgona go batla ditiro ka ntlha ya go tlhoka data.

Ke dirisa data ya Vodacom-o e nthusang gore ke kgona go tsena mo mafaratlhatlheng mme e tsaya sebaka sa matsatsi a le supa ke e reka ka diranta di le masome a mane le borongwe mme fela go ya ka ya kwa MTN, ya Vodacom tlhwatlhwa ya yona e kwa godimo thata.

Data e ke e rekileng mo kgweding e e fitileng ke thirty gig-e, ke rekile ka makgolo a mararo o mme ke e dirisitse lobaka lo lo telele jaaka kgwedi, mme fa motho a batla go e reka o tlaya ko Vodacom App.

Nka rata go fitlhela data ya di-gig di le masome le botlhano, mme nka e dirisa kgwedi yotlhe gape nka rata fa e ka tsena ka letsatsi la ntlha mo kgwedi nngwe le nngwe.

Fa go ka tsenngwa mafaratlhatlha a five G, batho le baagi ba tla kgona go batla ditiro mme ba kgona go romela di email-i di a kgona go tsena ka bonako di sa senye nako.

O tshwanetse go reka airtime pele a ka reka data, fa a fetsa go reka airtime a tsenye airtime ya gage mo founung mme o tla dirisa star triple one kwa Vodacom-o, mme a kgona go reka data eo a e batlang go kgona go tsena mafaratlhatlheng.

Pelo e ka nna botlhoko fa ke fitlhela gore data e fedile pele ga nako, mme fela go ya ka nna nka netefatsa gore 'tsatsi ka 'tsatsi ke lebelela gore data ya me go setse bokae mme ke dirise ka botlhale ke dirisetsa dilo tse ke tshwanetseng go di dira tse di botlhokwa.

Fa ke ya lebenkeleng ke reka mowa mme ke o fetole gore e nne data ka lebaka la gore fa o reka mowa ga o dirise madi a le mantsi thata go tshwana le fa o reka data mme o ka .

Nka mo tshumela Wi-Fi gore a tle a kgone go romela kopo eo ebile nka kwala dinomoro tsa gagwe tsa mogala gore ke mo romele data e e rileng go tswa mo ya me.

Dithulaganyo tsa data tse di lekanyeditsweng ke tsona tse di dirang gore batho ba nne ntse ba reka data tsatsi ka tsatsi ka gonne e fela ka letsatsi le re filweng ke thulaganyo eo mme ba data e sa lekanyediwang ba kgone go nna sebaka ka data e go fitlhela letsatsi le le rileng, mme badirisi ba tla amega fa ba dirisa data tse di .

Ee tiriso ya megala e e botlhajana e siame go ka dirisiwa ke baithuti ka gonne mo matsatsing a kajeko re dirisa thekenoloji e e leng gore e mo megaleng thata thata mme le fa re filwe ditiro kwa dikolong re dirisa yone thekenoloji e leng mo megaleng le mo mafaratlhatlheng.

Thekenoloji ya go tlhabologa jaaka AI e dira gore bana ba nne putswa , ba palelwe ke go ditiro tsa bona tsa sekolo ka lebaka la gore ba dirisa yona thekenoloji gore e ba kwalele tsona ditiro tsa bona tsa sekolo motho ga a dirise tlhaloganyo ya gagwe mme ga a buise dibuka tsa .